Umehluko njena ukuthi-ke imidlalo yesintu eyokuqala nje isikhumbuza lapho esisuka khona, isitshena ngesikhathi esadlule nokuthi obaba mkhulu bethu yiziphi izinto ababezenza ngalesa sikhathi, isifundisa futhi kwasananathi ukuthi singobani singabantu and-e ulimi lwakini luvelaphi? So lokho kwamanje kwamavidiyo-ke ayi, akuvamisile ukuthi kube nemfundiso phakathi, iwona mehluko nje lo engiwubonayo okuuwona nje ongathi ovivile kumina.

Enye yezindlela mina engiyibonayo ukuthi njengoba nje na vese sekukhona iy'ndawo manje, iy'nkundla zokuxhumana, mhlawumbe uhulumeni engaqala kube khona ama-tournament or noma nje awenzayo lapho khona uma kuwukuthi mhlawumbe khona into oyifundayo, kubekhona nesinxephezelo ositholakho ngamaholidi, uma kuwukuthi uyaziphasa futhi lezo zinto lezo, enye indlela le esingenza ngayo.

Ingathuthuka kakhulu zingathuthuka kakhulu iy'ndawo zasemaphandleni or noma ezasemakhaya eziseNingizimu Afrika uma kuwukuthi thina siba nemidlalo eminingi esuka ngaphandle noma emikhulu lapho khona amazwe angaphandle afika khona lana ngobani? Ogogo nomama bethu bayakwazi ngisho namanje ukuthunga, bayakwazi abanye ngisho nokwakha bebaze iy'thebe esiyidayiselakho abantu abasuke besuka emazweni asuka ngaphandle, abanye baze bethenge ngisho namabheshu. So kuningi ngempela ngempela iningi imithelela ebakhona uma kuwukuthi kuba khona abantu bokuhamba la eNingizimu Afrika kumnotho wasemaphandleni.

Ezemidlalo nje ziyasithuthukisa kakhulu as abantu abasha or noma zithuthukisa ngisho naney'ngane ngokuthi uma nje uyingane uqala ibhola noma udlala ezemidlalo kusukela usemncane. Iningi ley'ngane ziqala mhlawumbe zisencane ekutheni ukuthi zibe nemidlalo eziyidlalayo, zivamise ukuthi lezo zingane lezo zikhule zibe abantu abaneqhaza elikhulu, abadlala indima enkulu kwezemidlalo yaseNingizimu Afrika and umuntu ugcine esewuchwepheshe walowo mdlalo lo ngisho noma kuthiwa ibhola, ukubhukuda and enye into nje zisikhipha ekutheni ukuthi zikhipha abantu abasha noma iy'ngane ey'ntweni ezimbi njengotshwala nama-drugs.

Cha, angicabangi kahle kahle ukuthi zikhona iy'ndawo ey'ningi ezinikeza abantu noma abantu abasha indlela yokuthi bengene ekutheni ukuthi bethwebule ama-video or noma ezemidlalo ey'ndaweni zasemaphandleni, aziziningi. Yikho utholukuthi esikhathini esiningi iy'ndawo zasemaphandleni yizo impela lapho khona abantu bagcine sebengenelwa ubugebengu, ngobani? Izinto ey'ningi azikho, so angiboni nangempela and uthole ukuthi ngisho noma kuthiwa zikhona, kuyabiza for umuntu omnyama ukuthi angene kuzo.

Okokuqala nje na engikubonayo ekutheni ukuthi kungaba ukubambisana, ukuthi uhulumeni kumele aqashe abantu bakuleyo ndawo, kuqashwe abantu noma kusetshenziswane nabantu bakuleyo ndawo, iyona ndlela leyo engenza ukuthi imiphumela ibe mihle kunoma iyiphi indawo eNingizimu Afrika lapho khona okuyobe kudlalwa khona leyo midlalo leyo. Kumele ukuthi ithuba le misebenzi, hhayi ukuthi ngihlala kwaNongoma kodwa manje kufike abantu baseGoli bazowakha kuleyo ndawo leyo or noma bazibona bathole imisebenzi ngapha bese beyosebenzela ngale, cha, akuqashwe abantu kulezo zindawo kuvulwe amathuba omsebenzi kulezo zindawo lapho ekuyobe kudlalwa khona leyo mdlalo leyo.

Engingasho nje ngokwezemidlalo okunye mhlawumbe ya, ukuthi iyona ndlela eyenza ukuthi kulethwe abantu, ibhola. Ibhola ilona elenza ukuthi kube khona iy'ndlela or noma eziletha abantu abaningi abasuke ey'ndaweni ey'hlukahlukene kodwa bey'thole besendaweni eyodwa bezwana noma abelungu noma abantu abamnyama noma i-china noma indiya, iyona nto leyo engathi nje ihamba phambili lana eNingizimu Afrika bese-ke kulandela i-rugby.